Makhadi ya xikweleti ya hakeriwa mali ya lembe na lembe hikuva, eka n'hweti yin'wana na yin'wana ku na mali leyi chajiwaka eka bangi yin'wana na yin'wana. Ku nga va bangi ya xikweleti kumbe bangi leyi hoxiwaka mali. Ku na mali leyi chajiwaka n'hweti yin'wana na yin'wana, hikokwalaho ya hakeriwa mali lembe na lembe.

Loko khadi ra xikweleti ri nga pfariwanga a ndza ha hakeli mali ya lembe na lembe hikuva a ndzeni ka a ka ha ri na mali leyi ndzi yi kolotaka eka bangi yeleyo. A ka ha ri na mali leyi ni yi hakelaka, hambi khadi ri pfariwile kumbe a ri pfariwanga, a ka ha ri na mali leyi ni yi kolotaka eka khadi right relero kumbe eka akhawunti yeleyo. Hi yo mhaka a ka ha ri na mali leyi ndzi yi hakelaka lembe na lembe.

Ya tlheriseriwa hikuva i mali leyi ndzi va ka ndzi karhi ndzi yi hakela, i ya mina leswaku khadi ra mina ri nga pfariwi.

Ya hambana hikuva mali leyi ndzi yi ndzi yi lombeke na yona ya hambana. Ku na ku ndzi lombe mali yo tala, ku ni va ni lombe mali yo talanyana, kasi ku na ku ku va ni lombe mali ya le henhla. Hi yona mhaka machajelo ya yona ya va ya nga fani, ya hambana hi ndlela yeleyo.

Mimpfuno ya khadi ya xikweleti yi pfuna hi ndlela ya ku loko ni ri karhi ndzi hakela lembe na lembe ku na mali leyi va ka yi karhi yi seyivhiwa eka khadi ra mina. Loko lembe ri hela kumbe nkarhi lowu va ni pimelaka wona wu fika, mali yi vuyela endzhaku ka khadi ra mina ni kuma ku yi tirhisa.

Leswi ndzi faneleke ndzi swi langutisa ndzi nga se hlawula khadi ra xikweleti i ku va, mina ni na mali ya ku fika mali muni loko n'hweti yi hela. Ndzi ta swi kota ku hakela khadi leri xana? Ndzi ta swi kota ku hakela swikweleti swa mina xana? A ku na leswi swi nga ta ndzi kanganyisa loko ndzi ri karhi ndzi hakela khadi leri xana? A ni na swikweleti swin'wana handle ka swikweleti swa khadi leri xana?

Makhadi ya xikweleti loko ndzi ri karhi ndzi lomba vona ku na mali leyi va yi kumaka ya ti-interest eka mina, kasi na mina ku na mali leyi ndzi va hakelaka hehleni ka mali leyi ndzi kolotaka yona ya xikweleti. Xikombiso loko ndzo lomba ku ri mali ya hundred rhandi yi nga tlhela na fifty rhandi, fifty rand-a leyi i ti-interest ta vona hikuva mali leyi ndzi yi lombile hi xikweleti.

Lexi lawulaka mali leyi ni faneleke ni yi hakela eka khadi ra mina ra xikweleti i mali leyi ndzi yi kumaka n'hweti na n'hweti, kumbe eka khadi ka mali leyi ndzi yi kumaka n'hweti na n'hweti. Swi ta fit-a kusuka mali muni ku na mina ni kota ku sala ni ti hanyisa. Na mali leyi ndzi yi tekeke, ku mali leyi ndzi yi tekeke yi fit-a ku n'hweti na n'hweti ni hakela mali muni.

Loko ndzi nga ha swi koti ku hakela khadi ra mina ra xikweleti va ni pfalela leswaku ndzi nga ha pfuki ndzi lombi nchumu na xin'we hi xikweleti na siku ra rin'we. Ku nga va mali, kumbe mpahla emavhengeleni, kumbe swakudya. A ndza ha pfumeleriwi ku lomba nchumu loko ndzi nga ha swi koti ku hakela khadi ra mina ra xikweleti.

Ndzi va na papila ra le hosini ra le tikweni laha ndzi tshamaka kona, ni tlhela ni va na affidavit ya le police station, leswaku ndzi kota ku sayina leswaku ndzi munhu loyi ndzi nga ta kota ku hakela swikweleti swa mina hi nkarhi lowu bangi yi ni pfumelaka hi kona. Ni tlhela ni va na khadi ra bangi leyi ni lavaka ku pfula xikweleti kona, ni tlhela ni va na pasi ra nhlonge ra mina ra laha Afrika-Dzonga.

Ni lava khadi ra xikweleti hikuva ni mutirhelamfumo ende na qualify-a ku teka khadi leri. A ni na swikweleti swin'wana na mali leyi ni yi kumaka n'hweti yin'wana na yin'wana loko yi hela, ndzi ta swi kota ku ni hakela hi laha bangi yi lavaka ha kona. Ni nga swi kota ku teka khadi leri ende na pfumeleriwa hikuva ni mutirhelamfumo.

Loko ndzi fika ebangi ndzi nga lava ku tiva leswaku cheque akhawunti yi tirha hi ndlela ya njhani naswona overdraft i ncini yi vangiwa hi yini loko ku humelele yini.

va fanerile va twisisa leswaku loko munhu a pfula akhawunti u fanele a ri na mali ya ku fika fifty rand kumbe hundred rand ya ku yi chela eka akhawunti hikuva akhawunti yi na ti-charges leti ti fanekele ti hakela bank naswona loko va teka mali va fanele va swi tiva leswaku loko va humesa mali ku na mali yo karhi leyi chajiwaka swi ya hi ku va humesa mali muni na loko ku nghena mali ya mudende ku na mali yo karhi leyi chajiwaka ku hakela bangi ya akhawunti leyi va nga yi pfula.

Swi na nkoka hikuva munhu u pfula akhawunti leyi a tsakelaka yona naswona a tivaka ku yi ta n'wi tirhisa hi ndlela ya njhani a nga na matwisiselo eka yona.

Munhu loko a heta ku pfula akhawunti ya bangi ya yena a nga ya vutisisa eburancini ya bangi leswaku akhawunti ya yena yi tirha hi ndlela leyi a tlhela a va kombela leswaku va n'wi endlela app ya bangi yeleyo ku a ta kota a a tshama a ri karhi a kambisisa akhawunti ya yena eka app ya yena ya xihundla.

Munhu loyi a nga laveki ku pfula akhawunti ya le bangi ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku akhawunti ya le bangi yi na nkoka swinene hikuva yi kota ku hlayisa mali hi ndlela ya kahle ku veka mali endlwini swi wisa na ikhonomi ya laha Afrika-Dzonga kasi loko munhu a ri karhi a chela mali ya yena ya bank swi swi endla leswaku ikhonomi yi tlakuka naswona mali loko yi tshamile ebangi yi va ni vuhlayiseki lebyinene ku tlula loko yi tshamile endlwini.

Munhu u fane a endla leswaku akhawunti ya yena yale bank yi va na pin yi tlhela yi tshama yi ri na mali yintsanana nkarhi ni nkarhi leswaku loko a chela mali ya le loko a chela mali eka akhawunti ya yena yi nga charge ngopfu nakona loko akhawunti yi ri karhi yi cheriwa mali swi endla leswaku khadi ra yena ri nga pfaliwi ri tiveka leswaku i khadi leri tirhaka siku na siku.

Loko akhawunti yi tshamini yi nga ri ku tirheni yi tlhela yi nga cheliwi mali swi endla leswaku bengi yi va na ku luzekeliwa lokukulu hi mhaka ya ku akhawunti ku na ti-charge leti yi ti chajaka siku na siku kasi loko munhu a nga ha ri ku tirhiseni ka akhawunti a yi pfali akhawunti a yi charge nchumu a ku na mali leyi bengi yi chajaku loko yi nga ri ku tirheni siku na siku.

yi koka mali hikuva ku na mali leyi yi chajaka siku na siku leyi hakelaka bank ku na ti-charges leti bengi yi ti endlaka bengi yin'wana na ti yin'wana yi na tiphesenti to karhi leti yi ti chajaka eka akhawunti yin'wana na yin'wana.

Vanhu va hlawula ku va mali yi kokeka yi ya ka fixed akhawunti hi mhaka ya ku loko mali yi ri ka fixed account a yi kokiwi ende a ku na ti-interest leti yi vaka yi ri na tona eka bank ka fixed akhawunti mali yi va yi hlayisekile ku tlula loko yi ri ka personal account.

a swi tiva leswaku eka akhawunti leyi a yi pfulaka u fanele a tiva leswaku ku na mali leyi nghenaka ka n'hweti na n'hweti nakona magoza lama a faneleke a ma teka i ku famba na ID ya yena a tlhela a va na proof of resident papila ra laha a tshamaka kona papila ra laha a tshamaka ndhawini leyi a tshamaka ka na yona a tlhela a va na mali yo pfula akhawunti leyi.

Xivangelo xa ku va vanhu va hlayisa mali leyi nga humeki nkarhi na wihi na wihi i ku lava ku ti hlayisela mali ya vona leswaku ku fika minkarhi ya makhisimusi va kota ku va na mali leyi va kotaka ku yi tirhisa for mindyangu ya vona kumbe loko vana ku fika minkarhi ya ku vana va xaveliwa tiyunifomo na ku pfula ka swikolo vo va na mali leyi va va ka va yi vekile.